Ndyangu ndzi vona matirhiselo ya tindlela ta manguva lawa ku ri yona yo antswa ku ri yena ya kahle hikuva vaongori va kota ku vona leswi hina hi nga swi voniki va kota ku hi byela leswaku leswi swi kunguhataka swi ta endla nakona a ku nge vi na tinghozi eka nkunguhato leswi swi nga faniku ni le ka tindlela ta ndhavuko.

Mimirhi ya madyuhari emakaya ya nga pfuna swinene hikuva vadyuhari vo tala a va koti ku ti fambela nkarhi wo leha a va koti ku fikelela eswibedhlele ku koleka mimirhi ya vona kumbe switshungulo swa vona.

Makhombo ya ku tirhisa mirhi yo ka yi nga ri enawini kumbe mirhi leyi nga lavisisiwangiki hi vaongori lava nga ya swi dyondzela i ku va vanhu va nga swi tivi leswaku mimirhi leyi yi endliwe hi yini nkarhi wun'wana yi nga hi dlaya nkarhi wun'wana yi nga nyanya ku hi vabyisa hi leswi yi nga va ka yi endliwe hi swona hi nga swi tiviku.

Nhlayiso wa rihanyo etindhawini ta le makaya a wu ringanelanga hikuva vanhu va tele etindhawini ta le makaya kambe tindhawu ta ku tshungulela kumbe etitliliniki kumbe swibedhlele i swi tsongo van'wana va ya etitliniki va vuya va nga pfunekanga hikuva vanhu va tele.

Ndlela leyi mfumo wu nga lemukisaka hi yona vanhu hi ndlela ya ku xavisa mimirhi leya vuxisi i ku byela vanhu leswaku a va yi eswibedhlele kumbe etitliliniki va ya teka kona mimirhi ya vutshunguri va nga xava mimirhi ya vutshunguri eka wun'wana na wun'wana kumbe a va yi eka switolo leswi nga rhigisitariwa leswaku swi fanerile ku va swi xavisa mimirhi ya vutshungu.

Lexi ndzi nga ta byelaka holobye wa rihanyo mayelana na ku pfumaleka ka mimirhi eswibedhlele hileswaku ku pfumaleka ka mimirhi swi xanisa vaakatiko kumbe swi xanisa vanhu ni vadyuhari hikuva va ya eswibedhlele va karhi va lava mpfuno wa ku wa vutshunguri kambe hi ku pfumaleka ka mimirhi va vuya va nga pfuniwanga sweswo swi endla leswaku vanhu vo tala va kumeka va ri ku vabyeni ku nga ri na mpfuno lowu va wu kumaka.

Ndzi nga n'wi khongotela ndzi n'wi lemukisa leswaku ku va va a nga ri nenge kumba kumbe ku va se a ri mutsoniwa a hi ku hela ka misava a swi endli ku ri a nga ha vuni leswi van'wana va vonaka swona hikuva vutsoniwa a byi pfaleli tindlela wa kota ku ya eku tirheni wa kota ku ti endlela xihi xihi hambi u ri mutsoniwa.

Vukorhokeri byo hlawuleka byo seketela na le byi nga pfunaka vanhu lava nga na vutsoniwa ku fikelela eswibedhlele hi ku olova i ku mfumo wu va kumela xo famba xa vona lexi nga ta kota ku va teka etindhawini leti va tshamaka eka tona xi va fikisa eswibedhlele hi ndlela yaleyo swi ta va swi va oloverile swinene.

Mali ya peceni ya vadyuhari a yi enelanga hi ku ya hi leswi nxavo wa wa swakudya ni swin'wana na swin'wana wu nge le henhla ndlela yaleyo a yi koti ku fikelela ku xava leswi nga enela.

Leswi vanhu a va swi vula hi switlhavelo swo sivela COVID-19 a ku ri leswaku loko u heta ku tlhaviwa tinayiti a wu nge tshami masiku yo tala u nga lovanga.

Tinxaka leti vadyuhari va xanisiwaka hi tona emakaya lawa ya nga ri ki na rirhandzu i ku pfumala vanhu lava va va hlayisaka lava va kotaka ku va tlhogomela xin'wanyana i ku tekeriwa ka timali ta vona ta vadyuhari ku nga ri leswi va swi tsakelaka.

Mirhi ya xinto yi fanerile ku tirhisa na mimirhi ya manguva lawa hi ndlela yaleyo swi nga kota ku pfuna ni ku antswisa mphakelo wa mimirhi eswibedhlele mimirhi ya xinto i mimirhi leyi tirhaka nakona i mimirhi leyi pfunaka yi nga ni matirhelo ya yona loko ya tirhisiwa hi ndlela ya kahle ya kota ku pfuna ni ku horisa ku fana ni mimirhi ya xintu.

Switlhavelo swa COVID-19 swi pfunile ku sivela xitsongwatsongwana swi pfunile hikuva xitsongwatsongwana a xi ka va xi fikelele vanhu vo tala van'wana a xi ta va xi va dlayile nhlayo ya vanhu lava xi nga va dlaya yi ta va yi ri henhla ku tlula leyi nga kona sweswi kambe hikuva ku tlhaveriwile swi pfunile.

Vutihlamuleri lebyi vatirhi va nhlayiso va nga na byona eku pfuneni ka va hlaseriwa i ku va pfuna ku ya vika nandzu laha swi faneleke kona swo fana ni le emaphoriseni ku ri va kota ku pfuneka va va ni vuhlayiseki laha ni le ka tindhawu leti va tshamaka eka tona.

Emugangeni wa ka hina vanhu lava nga ni vutsoniwa va khomiwa hi ndlela ya kahle naswona va hloniphiwa swinene hikuva ku pfumala ku va va ri ni vutsoniwa a swi vuli leswaku va hambanile na hina van'wanyana kumbe a swi vuli leswaku a va fanelanga ku hloniphiwa.

Xikongomelo xa vakhale a ku ri leswaku a ndzhaku ka ku lahlekeriwa munhu u fanele a basisiwa hikuva a va tshemba leswaku loko munhu a nga basisiwa a tlhela a ya tinghenisa eka timhaka ta marhandzu kumbe ta masangu ni munhu un'wanyana u ta vabyisa kumbe ku khomisa munhu un'wanyana.

Tin'anga ti na matimba ya ku horisa mavabyi ya miri hikuva tin'anga ti tirhisa mimirhi ya xintu mimirhi ya xintu leyi a ku ri yona a yi tirha khale na khale ku tshungula vanhu kumbe ku horisa vanhu na sweswi mimirhi ya xintu ya ha tirha nakona tin'anga ti tirhisa yona ku horisa mavabyi.

Tindhawu leti ndzi nga n'wi hundziselaka eka tona i ku n'wi hundzisela eka vakhanselara mara kumbe eka ma social worker lava nga n'wi pfunaka hi mianakanyo yo karhi va nga n'wi pfunaka na hi swihi ni swihi.

Ndzi nga va lemukisa leswaku gezi i xilo lexi nga ni nghozi swinene xilo lexi xi nga herisaka vutomi bya munhu nakona i xilo lexi nga sungula ka ndzilo wu kulu lowu nga onhaka swilo swo tala hikokwalaho gezi ri fanele ri tlhogomeliwa nakona vana va fanele va nga tlangeli ekusuhi na rona.

Vukorhokeri lebyikulu bya xihatla lebyi katsekaka eku hlamuleni ka ndhambi i ku fonela va xiphorisa hikuva vona hi vona va tivaka leswaku va endlisa ku yini nakona va fonela kwihi ku kota ku pfuneka hi xihatla.

Lexi ndzi nga xi lemukisaka eka rihanyo ra vavanuna hileswaku va fanele va ti tolovela ku endla mintirho ya ku orisa mimiri ya vona va fanekele va endla vutsutsumi sweswo swi nga endla leswaku ni rihanyo ra vona ri va ri tshamisekile eka masiku hinkwawo.

Ndzi nga n'wi hlamula leswaku sweswo a swi kona a xi kona lexi nga tlheriselaka vadyuhari.

Xiphemu lexi vatswari va xi tlangaka i ku tiva leswaku exikolweni swakudya leswi dyiwaka i yini eka siku rero hi ndlela yaleyo va nga kota ku tiva leswaku rihanyo ra vana va vona swi hlayisekile exikolweni.

Ku endla leswaku mutirhikuloni lowuntshwa loyi a nga mutsoniwa a titwa a amukelekile i ku n'wi komba rirhandzu i ku n'wi komba nhlonipho na ku vulavula na yena mikarhi hinkwayo hi ndlela yaleyo swi nga endla a titwa na yena amukelekile a karhi a fana na lavan'wana.

Ina ku ambala swisirheleli swa le mahlweni swi pfune swigevenga ndlela leyi se va kotaka ku endla vugevenga hi ndlela ya le henhla hikuva va va va ambarile leswi hi sirhelelo leswi endlaka leswaku va nga koti ku voniwa.

Ina vunyingi bya vanhu lava karhatekeke emiehleketweni hi xitalo xa vona ku va ku ri vanhu va xinuna hi ndlela yaleyo hi leswi ni nga si kotaka ku swi twisisa leswaku xikongomelo ku nga va ku ri yini ku nga va ku endleke yini kumbe swi nga va swi endliwa hileswaku nhlayo ya le henhla ya vavanuna va va karhatekile emiehleketweni ya vona.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga va nyikaka xona hileswaku a va yi eka va xiphorisa kumbe kwihi na kwihi lava vonaka ingaku va nga kuma mpfuno wa ku fikelela leswaku vutomi bya wena byi va byi hlayisekile.

Leswi swi endlaka vantshwa va hina va hatla va biha emirini malembe ma nga si pfumela i ku va va nyikiwa switirhisiwa swa ku fana ni tiqingho leti se va vonaka swilo leswi a va fanele va nga swi voni va vona ka swilo leswi va nga si fikelela ka ku ri va swi vona hi ndlela yaleyo swi endla va tikuma va karhi va hatlisela swilo leswi swi nga swi nga va ringanelangiki.

Ku hoxeka ka mutshunguri hileswaku u vitana vanhu lava nga ni vuvabyi bya HIV hi ndlela leyi un'wana na un'wana a ndzi twaka kumbe hi ndlela leyi un'wana na un'wana leswaku vanhu lavaya va nga vitaniwa hi vona va landzaka maphilisi ya HIV, sweswo swi va swi nga ri kahle tanihiloko mhaka leyi ku ri mhaka leyi yi nga ya xihundla eka munhu un'wana na un'wana.

Program-u ya madyelo eswikolweni yi nga tisa ku cinca ka vana va xikolo tanihiloko vana va ta va va karhi va dya swakudya leswi nga hlayiseka. Swakudya leswi swi nga kotaka ku va nyika matimba swi tlhela swi kota ku olovisa miehleketo ya vona loko va ri ku dyondzeni. Hi ndlela yaleyo swi nga olovisa swinene tanihiloko vana vo tala va karhi va tlelatlela etitlilasini kambe swakudya leswinene swi nga va nyika matimba ya ku ya emahlweni va dyondza va twisisa hi xihatla.

Muphakeri wa le kaya wa hlayisa tshembelaka a nga hlawuriwa hi ku vona mahanyelo ya yena, matikhomelo ya yena leswaku i munhu wa njhani kumbe i munhu loyi a hanyaka njhani ni vanhu van'wana. Hi ndlela yaleyo munhu a nga kota ku vona leswaku munhu loyi a nga n'wi hlawula i munhu loyi a nga kotaka ku n'wi hlayisa ke.

Vana va nga khutaziwa hikuva va lemukisiwa leswaku ku hlamba mavoko swi na nkoka swinene, tanihiloko swilo swo tala leswi hi swi khomaka swi va swi ri na switsongwatsongwana. Hi ndlela yaleyo va nga lemukisiwa leswaku ku hlamba mavoko swi va swi ri swa nkoka tanihiloko karhi swi papalata mavabyi switsongwatsongwana emirini.

Ndzi vona onge mali ya mphalalo kumbe ya mpfuneto a yi fikeleli swilaveko swa vatsoniwa, tanihiloko vatsoniwa ku ri vanhu lava lavaka swilo swo tala, mali ya kona yi va yi ri yitsongo swinene tanihiloko etikweni swi karhi swi ri na ntsengo ya le henhla kumbe nxavo wa le hehla. Hi ndlela yaleyo mali yi nga fikeleli eka vanhu va ku fana ni vatsoniwa, tanihiloko va fanele na vona va fambisiwa eswibedlele va ri karhi va chekiwa va nyikiwa na mimirhi.

I khale ndzi ri karhi ndzi nwa mati lawa ya xikwavava kambe a ndzi se vona ku cinca emirini wa mina kumbe a ndzi se vona leswi swi nga lavekiki emirini wa mina swi karhi swi huma. A ndzi voni leswaku mahungu yalawo i ya ntiyiso, kambe ya nga va ya ri man'we laya hleketeleliwaka ya ri yona kambe ku nga ri mahungu lawa ya nga tiyisisiwa.

Leswi swi nga endliwaka ku antswisa vutomi bya vatsoniwa, mfumo wu nga endla leswaku ku va ni vaongori lava va nga ta va va karhi va famba hi ku ya hi karhi hi ku ya hi karhi va karhi va kambela vatsoniwa leswaku va ha hlayisekile ke kumbe vuhlayiseki ni rihanyo ra vona va ha ri kahle ke. Hi ndlela yaleyo yi nga va yi ri kahle leswaku vatsoniwa endhawini va va va ha ri kahle ni vutomi bya vona byi va byi karhi byi .

Munhu loko a tlula milawu ya quarantine wa khomiwa a ya cheliwa ejele.

Vukorhokeri bya le kaya a byi antswi ku tlula kaya ra vadyuhari. Kaya ra vadyuhari ku na vatirhi lava va tirhaka hi ku tiyimisela ku hlayisa vadyuhari valava hi ndlela yaleyo ekaya ra vadyuhari ku va ku karhi ku antswa.

N'wana u fanele ku ya xikalwini ku kondza a kula leswaku vaongori va ta va va karhi va n'wu languta leswaku u kula hi ndlela leyi faneleke kumbe u kula hi ndlela ya kahle ke.

karhi wo leha swa COVID-19 leswaku swa onha miehleketo ya munhu, swa onha matwisiselo ya munhu.

Mintirho yo hlangana na lava va hundzeke emisaveni swi na nkoka tanihiloko ku ri vanhu va ndyangu wa ka hina swi nga endla ku ri na leswi swi va vilerisaka hi leswi ndzi hanyisaka swona kumbe hi vutomi bya mina. Hi ndlela yaleyo loko ndzi karhi ndzi phahla ndzi nga swi tiva kumbe va nga ndzi byela leswaku i yini ndzi fanekelaka ku xi lunghisa leswaku swilo swi ta famba hi ndlela leyi .

Swakudya leswi akaka miri i swakudya swa ku fana ni tibhoncisi i swakudya leswi fambelaka ni mazambhala, hi swona swakudya leswi swi akaka miri. Swin'wana i swakudya swa ku fana ni tihlampfi, tanihiloko ku ri swakudya leswi nga na ti-vitamin leti vitaniwaka ti-protein.

Ndzi nga burisana na vona ndzi va lemukisa leswaku ku va hi ri eka xiyimo leswi a swi vuli leswaku hi fanele hi ti tsana kumbe hi fanele hi ti chava, sweswo swi nga endla leswaku na vona va titwa hi ndlela ya kahle kumbe va titwa hi ndlela leyi va ku va amukelekile.

Loko tindhawu to tala ta le matikoxikaya to va ni titliliniki to pfula minkarhi hinkwayo tiko ra yena ri nga va tiko leri nga kahle kumbe tiko le ri nga saseka tanihiloko eka nkarhi wa sweswi, matiko yo tala ya ri ku vilerisiweni hi mphakelo lowu va ka kona etitliliniki hi ku karhi ku xota maphilisi ni mimirhi leyi ya ku tshungula .

Ku va leswaku murhandziwa wa mina a kuma vukorhokeri bya xiyimo xa le henhla i ku va ndzi n'wi teka ndzi n'wi yisa eka ndhawu leyi nga ri na va yi ri ya vadyuhari kumbe eka ndhawu leyi vadyuhari va hlayisiwaka eka yona. Hi ndlela leyo eka ndhawu yaleyo ku va ku ri ni vukorhokeri lebyi byi nga kahle, tanihiloko ni vatirhi va kona va dyondzisiwile leswaku vatirha hi vanhu lava va nga vakulu kumbe hi vanhu lava nga dyuhala. Hi ndlela yaleyo vuhlayiseki kumbe vukorhokeri byi va byi ri bya xiyimo xa .

Vana lava nga ni vutsoniwa va tikeliwa swinene loko swi ta eka dyondzo tanihiloko dyondzo ya laha Afrika-Dzonga yi rhangisa ngopfu swinene vanhu lava va nga kahle lava kumbe vanhu lava kotaka. Loko hi swi langutile, swikolo leswi swi nga swa vatsoniwa kumbe leswi vatsoniwa va fitaka va faneriwaka hi ku dyondzisa ka swona a swi talanga, i switsongo swinene. Hi ndlela yaleyo swi va swi karhi swi tika leswaku mutsoniwa a nga kota ku ya eku dyondzeni kumbe a nga kota ku ya exikolweni tanihiloko swikolo leswi nga kona swi rhangisa kumbe swi hlawula lava kotaka ntsena.

Mbuyelo lowu nga kona endzhaka ka loko munhu a nwa maphilisi endzhaku ka loko a vabyile a tlhela ondza swi nga tshembisi, hileswaku mbuyelo wa kona munhu loyi u tlhela a vuyelelana miri wa yena wu vuyelelana a tlhela nyuhela swi nga ha tshembisi leswaku a ku ri munhu loyi a ri ku vabyeni swinene leswi hi ndlela leyaku a swi nga tshembisi, miri wu tlhela wu va wu tsakile tanihiloko u nga ri na mavabyi yo karhi.

Ku ri munhu u khomiwile hi vuvabyi bya gome ni n'wi vona hi miehleketo ya yena hi maendlelo ya yena ya swilo leswi a endlisa swona khale loko maendlelo ya lawo kumbe maehleketelo ya yena ya cinca u hetelela a va tanihi munhu loyi a endlaka ingaku a nga ha ti tivi kumbe a nga ti tivi.

Hi ku vona ka mina ku avanyisiwa ku va khumba hi ndlela ya kahle vanhu lava va lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha hikuva loko va karhi va tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha, ku fika lava va nga ha kotiki ku swi tshika kumbe va nga ha kotiki ku hanya swi nga ri kona, ku va va yisiwa etindhawini leti va nga kumaka ku tshunguriwa kona kumbe va nga dyondzisiwaka ku tshika swidzidziharisi sweswo swi va swi ri na nkoka swinene ku va ku ri ku lwisana naswona hi ndlela ya kahle, hikuva eku fambeni ka nkarhi va ta hetelela va tolovela ku va va nga ha swi tirhisi kumbe ku hanya va nga ha ri na swona.

Mbuyelo lowu nga va ka kona loko tin'anga ti tirhisana na titliliniki i ku va vanhu va kota ku tshunguriwa hi ku helela tanihiloko titliliniki eka masiku lawa ti ri na ntshikelelo wa ku va ti karhi ti pfumala mimirhi, ku va titliliniki ti tirhisana na tin'anga swi nga kota ku va man'wani mavabyi ya tshunguriwa hi mimirhi ya xintu leyi swi nga ta ka swi nga bohi leswaku mimirhi ya xilungu yi va yi ri kona, sweswo swi nga va swi karhi swi pfuna swinene swi tlhela swi antswisa vutshunguri lomu eka titliliniki ta hina.

Vahlayisi va nga olovisa maendlelo yo nwa mirhi eka vavabyi lava vabyaka vuvabyi bya dementia hikuva va kota ku tiva leswaku mimirhi leyi va yi nwaka yi nwiwa hi nkarhi wihi na leswaku u yi nwa ku fika kwihi hi siku rin'we, hi ndlela yaleyo va ta va karhi va swi tiva leswaku vavabyi lava vabyaka va va nyika mirhi wa ku fika kwihi kumbe va va nyika murhi hi nkarhi muni na nkarhi muni, hi ndlela yaleyo swi nga olovisa leswaku va nga tshami va karhi va nwa murhi eminkarhini hinkwayo tanihiloko naswona swi .

Ina vantshwa va namuntlha va onhakile swinene nakona va tsanile leswi swi endlaka leswaku ku va yona mhaka leyi va lavaka mirhi ya ku hunguta ku vilela, kambe hi mavonelo ya mina sweswo swi va swi nga ri kahle hikuva ku vilela a ndzi voni swi ri na murhi lowu nga endlaka leswaku munhu a tshika ku vilela, ku vilela i swilo leswi nga emiehleketweni ya munhu i swilo leswi a va ku a karhi a swi hleketa siku na siku, hi ndlela yaleyo a ndzi voni ku ri na leswi va fanelaka ku nwa swona kumbe murhi kumbe tiphilisi leti va fanelaka vanwa tona, ku va va kota ku hunguta ku .

Ku twisisa switandzhaku swa murhi swi va swi ri na nkoka swinene hikuva mirhi yi va yi tsariwile leswaku munhu a nga tirhisa murhi wa ku fika kwihi esikwini kumbe enkarhini, so ku va munhu a tiva switandzhaku swa kona swi na nkoka ku endlela leswaku a nga tirhisi ngopfu murhi a kha a nga swi tivi leswaku wu nga n'wi onhela yini kumbe wu nga endla yini, tanihiloko yin'wana mimirhi loko u yi tirhisa ngopfu yi hetelela yi ku onha emirini wa wena kumbe yi hetelela yin'wana yi ku dlaya kumbe ku vabyisa hi ndlela yo chavisa swinene.

Mirhi leyi lwisanaka na ntshikelelo wa mianakanyo yi pfuna vanhu ku lawula vutomi bya vona eka siku na siku hikuva ku na vanhu lava loko va nga nwanga mirhi leyi emasikwini yan'wana, mimirhi mimiri wa vona wa cinca na mianakanyo ya vona ya cinca, na maendlelo ya vona ya cinca van'wana va hetelela va ka kuma va karhi va endla swilo leswi a va fane va nga swi endli, hi ndlela yaleyo ku va ku tirhisiwa mirhi lowu lwisanaka na ntshikelelo swa pfuna swinene hikuva swi endla vanhu va tshama va ri kahle, ku nga ri na leswo biha swi nga va le ku humeleleni kumbe va nga ku swi endleni.

Loko a ndzi ri minister ya swa le magondzweni leswiya a ndzi ta swi endla leswaku ku hunguteka na ku chayisana kumbe ku hunguteka na tinghozi ka timovha eka tindlela letikulu, hileswaku xipidi lexi ku fambiwaka xona eka tindlela letikulu a ndzi ta endla leswaku ndzi xi hunguta ku endlela leswaku vachayeri va nga vi va karhi va famba hi xipidi xa le henhla leswi endlaka leswaku van'wana va tsandzeka na ku lawula mimovha ya vona yi hetelela yi ya ku chayiseni kumbe ku endleni ka tinghozi, hi ndlela yaleyo ndzi vona i nga ri ku hunguta xipidi emagondzweni lama a swi ta antswisa vuhlayiseki bya vanhu na ku hunguta tinghozi lomu emapatwini .

Tindlela ta ku ringanisela mimpfuno ya miri ni switandzaku hileswaku ku fana ni vanhu lavakulu loko va nyikiwa mimirhi kumbe tiphilisi to karhi, va fanele va va karhi va tiva matirhiselo ya tona va tiva na switandzhaku swa kona, va dyondzisiwa na maendlelo ya kona, va dyondzisiwa na leswaku loko mirhi yo karhi va nyikiwile etitliliniki kumbe swibedhlele va fanele ku tiva leswaku mirhi leyi ya nwiwa hi nkarhi muni na nkarhi muni, nakona yi ya nwisiwa ku yini nakona switandzhaku swa yona loko u nga wu nwi kahle hi swihi, hi ndlela yaleyo ku nga va ku ri yona yin'wana ya ndlela yo ringanisela ni switandzhaku swa .

Switori leswi tolovelekeke mayelana ni vanhu lava lwisanaka ni ku tirhisa swidzidziharisi hi ndlela yo biha emugangeni wa ka hina, i ku va vanhu lava tirhisaka swidzidziharisi hi ndlela yo biha van'wana va vona va kota ku tekiwa va yisiwa lomu etindhawini leti ku nga ni vutshunguri bya vanhu lava va tirhisaka swidzidziharisi hi ndlela yaleyo ya ku biha, hi yona ndlela leyi tirhisiwaka ngopfu tanihiloko ku ri yona ndlela leyi yi nga .

Mitlawa ya vukhongeri yi nga pfuna ku hangalasa vutivi bya rihanyo ra mianakanyo hi ku va ntlawa lowu wu famba wu kha wu endla swikhongelo swo karhi hi ku ya hi tindhawu hi tindhawu, tanihiloko vafundhisi ku ri vanhu lava va yingiseriwaka swinene ngopfu ku va va famba va kha va endla vukhongeri hi ku ya hi tindhawu hi tindhawu, va nga va va karhi va dyondzisa na ku hangalasa vutivi bya rihanyo eka vanhu hi ku hambanahambana.

Loko ndzi ri murhangeri wa xikolo xo karhi leswi a ndzi ta swi endla ku susumetela rihanyo ra kahle eka vadyondzi va mina, a ndzi ta va dyondzisa kumbe ku va lemukisa leswaku ku dya swakudya swa kahle swa pfuna swinene eka rihanyo ra munhu ku va munhu a endla vutiolori hi swin'wana leswi yi kotaka ku pfuna swinene eka siku na siku, tanihiloko vutiolori ku ri swilo leswi swi endlaka leswaku miri wa munhu wu tshama wu ri kahle wu tshama wu tsakile.